awa angifuni ukukhuluma amala, angisakhumbuli nayinye ingoma ezazivunywa nangisafunda isikolo, ngikhumbula zanje.

Awa, mina angizazi iingoma ezikhuthaza abantwana zemidlalo ngaphandle kwalezi zama-two years old, zabantwana abaneminyaka emibili. Abo, baby shark do do do do do do baby shark do do do do do do baby shark do do do do do do baby shark.

Awa, awukho umdlalo ekhengezwa ngawo ekuthiwa ngewobungani wabentwana.

Awa, nokho bona abantwana abavalelwa ngaphandle kwezemidlalo, vele kufanele bajayele amakhulu basese bancani.

Mina ngibona irerhe nayidlalwa entradeni emakhaya kwaphela.

Mina ngibona kobana imithetho itlolwe eencwadini, ngombana ukutlola phasi encwadini kugcina ulwazi isikhathi eside lize lifinyelele eenzukulwaneni neenzukulwana.

Imidlalo yendabuko midlalo yesintu, edluliselwe eenzukulwaneni neenzukulwana. Yayidlawala bokhokho nabogogo. Midlalo efaka hlangana phakathi amaketo.

Iqakathekile imidlalo yendabuko ngombana ithuthukisa amagugu wesintu nofana wemidlalo wesintu emphakathini.

Imidlalo yendabuko edlalwa ngekhethu ifaka hlangana phakathi amaketo, amabhlege nomabhaqelana.

Ibahlanganisa ngokubabonisa nofana ukubafundisa ukuqakatheka kwamagugu wesintu nofana ukuba nobuntu.

Libafundisa amakghono wokwazi ukuthelelana nokukhuluma nabanye abantu begodu libafundise nolwazi lwesintu.

Imidlalo yendabuko kufanele ifundiswe eenkolweni, ngombana ithuthukisa noma idlulisela isintu kunzukulwana neenzukulwana begodu ithuthukisa nokuthelelana kwabantu ngemidlalo yesintu.

Ihluke ngokobana ayikhethululi, ingadlalwa ngunoma ngubani.

Iye, imidlalo yendabuko ingadlalwa emaphaliswaneni ngitjho ngombana iletha noma ibonisa amagugu wesintu begodu ihlanganisa nabantu.

Eminengi imidlalo yendabuko ifaka ukugijima, ukweqa, ukuphosa nokuqalisisa. Ukugijima nokweqa kuyarhelebha ukobana umzimba ube namandla wakheke naziza emandleni. Bese ukuphosa nokuqalisisa kurhelebha ingqondo nokobana yenze ithathe isinqumo sokobana ihlasele nini.

Abantu abadala badlala indima yokufundisa ilutjha ngemidlalo yendabuko, ngokuthi nabo bazibandakanye badlale nabo babafundise.

Umthetho engiwaziko ngomdlalo wendabuko engingatjho kobana ngiyawuthanda, ngilokha nakudlalwa umdlalo okuthiwa ngumathatjhana. Lapho kufanele uvike ibholo bonyana ingakuthinti noma ingakubethi, yakuthinta la kutjho kobana uphumile emdlalweni.

Isizukulwana sanje ama-two thousand ngiso esingasawudlali kangako imidlalo yendabuko, kodwana yona iyadlalwa.

Awa, angikarhabi ukuzwa ngomdlalo, ngomdlali odlala imidlalo yendabuko osekaphumeleleko wanjinga.

Awa, mina angiboni bona ifanela abantu bekadeni, ifanela omunye nomunye umuntu.

Ngicabanga bonyana vele ayikaze yathathelwa noma yabekelwa ezingeni lokobana ingafana neminye imidlalo, ukuthi ithuthuke ifane nebholo erarhwako. Ithathwa njengemidlalo nje eyenza bonyana, eletha ubumnandi, ehlanganisa abantu ngale kwalokho, awa, iye.

Mina ngibona ukobana isoziswa ngamabomu.

Iye, nakho lokhu kungaba nomthelela ekubeni abantu, ekutheni abantu bayigegede imidlalo le.

Mina bengiyikutani naziza kumaketo negqubsi.

Mina ngibona kobana maKhosi begodu norhulumende naye kufanele kobana aqiniseke ngokuthuthukiswa kwemidlalo yendabuko. Mphakathi woke kuhlekuhle.

Babantu abajamele isintu emphakathini ekubizwa bonyana ma-cultural activist.

Mina ngithanda ukuzilibazisa ngokuvuma umculo we-gospel nofana wekolo ngombana lokha nangidanileko nofana umoyami uphasi uyangithokozisa, uyawuphakamisa uyangibuyisa emoyeni.

Ngiyayikhumbula ngangimcani ngineminyaka emihlanu nofana eyisithupha sisekeregeni ngelanga lokuhlukanisa unyaka sisekeregeni ngathoma iculo abazalwana boke ekeregeni balandela that was kwakulilanga alawuthokozisa khulu umoyami angeze ngalilibala.

Awa, abangidingi okunengi sengidinga ukuba ngedwa nofana esikhathini sanje ngingatjho bonyana ngidinga ne-phone nofana umaliledinini nombhobho wokucula kodwana noma nginganazo ngiyakwazi bona ngithome umvumo noma iculo noma kungiliphi.

Awa, ngiwenza ngedwa kodwana nabakhona abantu abafuna ukuvuma nami nofana ukuwenza nami umraro angibi nawo kodwana esikhathini esinengi ngiwenza ngedwa.

Ngivamise ukuwenza lokha nangikulumangako ngekhaya nofana ngenziwatjhini nofana lokha nangidudako nofana ngihlamba ngetjhawareni nalokha ngisesondweni noma kukukuphi endaweni evumako nesikhathi sivuma.

Amakghono engiwafunde emsebenzini wami wokuzilibazisa kukwazi ukuhola ingoma nofana iculo okhunye ukwazi ukuhlukanisa ama-notes womvumo nokulawula iphimbo lokha nangivumako.

Iye, uqakathekile ngombana kuyangirhelebha lokha umoyami nawuphasi udlala indima ekulu ehlaleni kuhle yepilo yami.

Ngizizwa nginokuthaba nokuthula emoyeni wami.

Iye, ujwayelekile ngombana mvumo kuvuma kanti abantu bayawuthanda-ke umvumo bengiye ngibone lokha eminyakeni edlulileko twenty twenty ngangithanda ukuzirikhoda ku-Facebook ngivuma ngibe-live ngamalanga kwathi la ngilisa khona ngingasavumi ngamalanga abantu nofana abangani bami baku-Facebook bathoma bangibuza bonyana kubayini ngingasavumi ngamalanga bayangikhumbula.

Awa, ngombana angikabi nofana angicabangi bonyana ngisezingeni lokufundisa omunye umuntu kodwana kuyangijabulisa ukuvuma nabanye abantu.

awa, thina ingoma engiyikhumbulako ekhayivunywa balandeli ngombana thina sesifunda eKhayalethu khona yayethi, Khayalethu is the winner from nineteen ninety-four, shall never lose hope, shall never lose Khayalethu is the winner from nineteen ninety-four , ngiyo leyo.

Angiyikhambi khulu imidlalo yabantwana, angeze ngazi kobana ngiyiphi. Iingoma zanje abengisazazi kodwana ngiyacabanga ukuthi abalandeli nababiza nofana bavuma benza ingoma ngegama lomdlali munye, liyabakhuthaza bonyana benze nconywana baphefome.

Iye, ukhona ekhengezwa ngawo, umdlalo wobungani wabantwana.

Abantwana abavalelwa ngaphandle, ngicabanga bona kufanele bajwayele amatatawu amakhulu basese bancani.

Ngicabanga bona ilungile nayidlalwa eentradeni, emakhaya naseenkolweni ingafakwa nakhona.

Ngibona bona kufuze itlolwe phasi eencwadini khona izokufinyelela esizukulwaneni nesizukulwana noma ingadluliswa ngekambiso yesintu, kodwana nabaphasi kufanele itlolwe ngombana imibhalo iyakwazi ukubekeka isikhathi eside.

Imidlalo yendabuko mdlalo ekhayidlalwa bokhokho nabogogo dala ibizwa ngokobana ma-indigenous games.

Imidlalo yendabuko iqakathekile ngombana iletha ibumbano emphakathini. Iletha ubunye, ihlanganisa abantu begodu nesiko lokuthandana emphakathini lokubamunye.

Imidlalo edlalwa endaweni yangekhethu yendabuko ifaka hlangana amaketo, intambo, igcubsi, ifutjhu, umabhaqelana neminye.

Ibahlanganisa ngokobana ikwazi ukuletha abantu abangalinganiko, abakhulu nabadala bona badlale boke kubemnandi, baqhumane begodu bazikhakhazise ngobungibo.

Ngicabanga bona lifunda ukuba munye nebambiswano nokuzikhakhazisa kokuba ngumuntu.

Khona nabo bazokwazi ukufunda, ukuhlangana neminye imihlobo yabantu, begodu badlale nabanye abantwana ngaphandle ngokuqala iminyaka nemvelaphi yabo, nokobana bafunde ukuhloniphana, ukuthandana, ukubumbana nokubamunye.

Imidlalo yendabuko ihluke ngokobana ayinamthetho nemibandela e-international noma yelizwe loke ukuthi fanele ukobana fanele ibe umdlalo onje kufuneka udlale nje, kodwana iya ngeengodi neengodi nangeendawo nangeendawo begodu nangeentlanga nofana isizwe nesizwe ukobana idlala njani.